AmaBhokobhoko okuyiqembu lesizwe lebhola lombhoxo, laseNingizimu Afrika, abe nomthelela, omkhulu emphakathini ngezinhlelo ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, amaBhokobhoko asebenzisane ne-Child Fund, inhlangano ezinikezele ekwenzeni ngcono izimpilo zezingane kanye nentsha. Lokhu kubambisana kuhlose ukuthuthukisa amathuba emfundo, namakhono okuphila ezinkulungwaneni zabantu abasha.

Ibhola angililandeli, nokho ngokubona kwami uMakazole umdlali webhola lombhoxo osezingeni eliphezulu ngenxa yejubane, ukushesha lokuqeda okumenza abe yingozi enkundleni. Udlale indima ebalulekile yomhlaba yebhola lombhoxo yamaBhokobhoko ka-twenty nineteen. Ukuhlanganisa kowamanqamu, ukuqina kwakhe, indlela asebenza ngayo ngaphandle kwenkundla kunomthelela empumelelweni, nasekuhlonipheni kwakhe emphakathini webhola.

Ezemidlalo zifundisa amakhono empilo abalulekile, njengokuziphatha, njengoba abasubathi kufanele bazilolonge ngokungaguquki futhi balandele imithetho ukuze bathuthuke. Ubuholi buthuthuka ngokusebenzisana kanye nokwenza izinqumo, ukusiza abadlali baqondise futhi basekele abanye. Ukuxhumana kubalulekile kwezemidlalo, njengoba abadlali kudingeka baxhumanise banikeze iziyalo, futhi babambisane ngokuphumelelayo. Lawa makhono akha ukuzethemba, ukuzibophezela nokuqina, okuzuzisa kokubili ezemidlalo nempilo yansuku zonke.

Imidlalo ye-inthanethi, yenza isiqiniseko sokuthi abafana namantombazane bangajabula ngokunikela ngezinhlobo ezahlukene zemidlalo yawo wonke umuntu. Bavumela abadlali ukuthi bazikhethele abalingisi, characters, badlale ngokulinganayo, futhi basebenze njengeqembu. Imidlalo futhi inemithetho yokugcina wonke umuntu ephephile futhi ejabule ukuze wonke umuntu azizwe amukelekile futhi angajabulela ukudlala ndawonye.

Intsha inesibopho sokwabelana ngolwazi oluyiqiniso noluthembekile, ikakhulukazi ku-inthanethi, nasemiphakathini yabo. Kufanele bahlole amaqiniso phambi kokwabelana ngezindaba, bagweme ukusakaza amahlebezi, futhi basize abanye baqonde izindaba ezibalulekile. Ngokukhuthaza izingxoxo eziqotho bangakha umphakathi onolwazi, futhi oqotho.

Njengamalunga ekomidi, besiyokhuluma nabantu bakithi, ukuze siqonde ukuthi yini abayidingayo endaweni yezemidlalo. Singacela usizo kuhulumeni, amaqembu ezemidlalo, namabhizinisi endawo ukuze basize sakhe. Uma sibakhombisa ukuthi kungani kubalulekile ezinganeni nase mindenini, bangasiza ukuthi kwenzeke.

Ukudlala imidlalo kusiza abantu ukuthi babhekane nengcindezi ngokubagcina bekhuthele, futhi benempilo, okuthuthukisa isimo sabo sengqondo. Iphinde inikeze indlela ejabulisayo yokuphumula, ukugxila, nokuthatha ikhefu ekukhathazekeni. Ezemidlalo zifundisa ukusebenzisana, isiyalo, nokuxazulula izinkinga. Zisiza abantu ukuthi babhekane nezinselele zempilo. Futhi ukuba yingxenye yeqembu noma umphakathi, kunikeza ukwesekwa, nesikhuthazo ngezikhathi ezinzima.